Dumela mme motswadi. Hara sekolo se seng le se seng mme motswadi ho na le thuto e shebaneng anele tsa bophelo. Ka ntle le hore ngwana hao mme motswadi ha ele hloko nthweno. Sekolong se seng le se seng e teng.

Wa tseba wa bohloko ba seeta bo utluwa ke monga bona jwang. Ke hopola mohlang ne ke re ke reka di dipidisi, ke theola mmele. Ya ba ke nahana hore ke tla theoha mmele. Yaba ke mokokotelo nthwena ke mokokotelo sefapano.

Wa tseba letho ka Movember Campaign. E reretswe ho fihlella neng. Sefapano ha ke tsebe ho bua nnete ya ntate Jehova.

Ausi wa ka, tamaya o ye chemist-ing o lo reka moriana wa sefahleho. Hona le hore o tlo sebedisa moriana o tlo tjhesang sefahleho kapa o tlo senyang sefahleho.

Ke hore feela dingaka tseo re ikopanye re latele batho bano ba rekisa meriana seterateng, re nke meriana eno re shebe. Ebile ha re fetsa ho e sheba. Re nke re lo e lahla moo ba ka se tholeng hape teng.

Ho mo eletsa haholo feela ke hore a ye clinic-ing e haufinyana. Ba mo hlahlobe ebile ba mofe treatment, a qale ho nwa treatment a kgaohane le meriana ya Sesotho. Ha e no mo sebeletsa hobane wa mmona o ntsa kula ho ya pele.

Ho na le, ho na le le le lebollo le letle. O ka ya mane hospital e bitswa Men's clinic. Wa fihla wa circumcise, wa bolokeha. Rbile wa wa fuwa dithuso tsa dingaka tse hodimo.

Kgonahalo e ngata haholo e teng ebile hoo ho ka bakwa ke ntho e le nngwe fela. Motho ya sa nweng treatment ya hae, motho ya sa itshireletseng. Ke yona e tla etsahala eo.

Ke hore feela re tsebise maponesa ebile re tsebise le ba haufi, ba tlabe ba etsa ditshebetso tseo tse seng molaong. Hore di kgone ho fela hang-hang.

Nka fa mmuso mabaka ana a itseng. Mane ha hona batho. Metse ditoropong batho ba bangata batho ba hloka thuso, ba hloka baoki. Jwale nka tlisa tharollo e ngata ha nka ya ditoropong.

Nka o eletsa ka hore mora, o inkele mane sepetlele o etsa circumsision. Ena ya ho ya lebollong e tlisa mabaka a mangata ho nna. E leng hore batho ba bangata ha ba sa hlompha setso ebile ha o sa etsuwa tsona tse etsahalang, tse ne di etsahala pele mono. Tse tsohle e se le dintho tse etswang fela ka ka maka ka pele. Jwale nna nka o eletsa o ye hospital mane. Hona le hore o tle o tlo latuwa ke ba ke baoki mona, ho se hantle. Ba sa le alafe, ba sa lefa thuso e sharp.

O lokela ho check-a mmele wa hao. O lokela ho ya hospital o dule o check-a mmele wa hao nako e kgolo le e nyane. Hore kgatello ya madi e skaba e phahameng, o kgone hore o kgone ho qala o nke diqeto, o nkele kgato ya hore o ka ba le ngwana. O ka ba mmeleng, kamora hore dingaka di o shebe di o jwetse hore hae o lokile o ka e etsa.

Hore mahaeng ho ka finyella di-chemist. Ho ka ya di-mobile clinic tse nang le di-chemist tse felletseng ho isetsa batho ba mahaeng. Ke ona tharollo e kabang teng. Kapa ba ka nka di-container ba di isa mahaeng tse tla tse tla tshwarang meriana ho thusa batho ba mahaeng.

Batho ba dipolasing le batho ba metseng, ka tsela eo ba etsang bana ka teng. Ke tsela ya hore ha ba sebedise di thibela pelehi, ba ntse ba kgona hore ba ka di fumana. Bothata kore ba tshepana haholo ebile ba nyalane. Ba phela bophelo ba bona sebakeng se ikgethileng, se ikgethileng. Mahaeng hape ha ba bangata tje ka ditoropong.

Ha ke dula fatshe le ena nka mo jwetsa hantle feela hore ntate ke o nwe moriana o nwe treatment-e. O sekebe wa wa fosa nako ya ho nwa dipidisi. O tlo kgutla o ba hantle, le hona sepetlele ha hona hore ba ka se o thuse. Nthwe ba ka o jwetsang yona, ke ntho e ke o jwetsang yona. Ho nwa treatment ka nako ke yona ntho e tla o thusa.

Matshwao a tla o bontshang, a tla o bontsha motho enwa wa akere o tla be o mo tlwaetse. Ha sa tlwaeleha ho wena ebile a etsa dintho tseo o sa di tlwaelang. Le ho bua, a bua ntho tse siyo. A bua ntho tse sa bonahaleng, ke matshwao ano. Le ho etsa dintho tse tse a sa tlwaelang ho di etsa ka ka nnete.

Matshwao ao a ke a tsebang ka lefu la TB ke ho kgohlola ha bohloko. Ke hokgwa dikgohlola tse tse bohloko. Ke utlwa ho na le di-pain ka sefubeng. Ke ho bona moroto wa hao o sa tlwaeleha.

Mathata ao re a utlwang a mangata. Batho bana ba bua ditaba tsa bona, tse utlwisang bohloko. Mathata a mang a re a utlwang. Batho ba bang ba bua ba kwatile, ba bang ba bua ba nwele, ba bang ba bua ba bapala. Ba bang ba bapalla difounung, ba etsa ekare re na le mathata a tshohanyetso ba sena ona.

Nka mo eletsa ka tsela tse ngata. Haeba o ithola a le jwalo. Ke hore a phakisitse clinic-ing kapa a phakisitse chemist-ing, a thole di thibela pelehi, a thibele dipidisi tse tla thibelang ntho eno. E be ho tswa ho yona uit. Ha hona moo a kenang hape. Ho kapa ha batla ho etsa tsa thobalano, a sebedise boitshireletso.

Pono ya ka ke hore bana bana ba ba hlabiwe sepeiti sa ho thibela hoba le le bana, le ho ima. E be le bona ba sebedise ditshireletso ha ba etsa thobalano.

A sepetlele ha e se mokgwa ke taelo, ha ke tsebe. Ke hangata re bona batho ba thola tsela eo ya hore ba se thuse ka ho setho le meriana, ho thwe meriana ha eyo ya short-a kapa dipidisi. E ne ka tsela eo jwale batho ba rona ba tla shwa ba tla seremakeha.